Nkoka wa swiambalo swa ndhavuko masiku lama swi pfuna hileswaku vana va ta tiva la va yaka kona na la va humaka kona hikuva ndhavuko i mhaka ya vumunhu ya leswaku wena u tiva leswaku u ya kwini laha u humaka kona u famba hi ndhavuko hi pride ya wena.

Ndzi tsakela ambalelo ra ndhavuko hikuva loko ndzi mbarile ndhavuko mpahla ya ndhavuko kumbe swiambalo swa ndhavuko ndzi titwa ndzi ri na ndzhuti ndzi famba kahle ndzi karhi ndzi wachula. Loko ndzi ambale swiambalo swa ndhavuko ndza xiximeka hikuva ndzi tiva ndhavuko ya mina ya Xitsonga ndzi titwa ndzi ri na ndzhuti swinene ndzi titwa ni ri wa nkoka swinene ku tlula loko ndzi mbale swimbalo swa masiku lawa.

Swiambalo leswi ambariwa eka masiku lawa hi muteki wa na na na muteki muteki ku ambala sudi kasi lowu n'wansati a ambala rhoko ya mucato yo basa tanihi tuva leri ndzi nga tiveki nchumu.

Xiambalo lexi a ndzi ta endla buruku ti ri exikarhi ni nga anakanyawa hi fashion kasi hala kun'wana yi endliwile i ndhavuko ya mavalavala leswaku swi komba ku xixima ka Xitsonga.

Ina ndzi ehleketa swa ha ri na nkoka hikuva vana vo ka va nga swi tiveki lava humaka kona ku nga va na nkingha eka vumundzuku bya vona swiambalo swa ndhavuko swa ha ri na nkoka masiku yalawa.

Swiambalo leswi talaka ku ambariwa hi vavasati masiku lama i swibelana na miceka ku ya hi yona emitlangwini a swiseveseveni na le mucatwini hi kota ku mbala kahle u kota ku bomba hi yona kahle hi kota ku cina ku cinela lava va endlaka nkhuvo.

Swi cince hi ku va khale a va ambala xin'wana a ndzeni a va rhangisa xin'wana endzeni kasi masiku lawa a wa ha ambali xin'wana ehenhla ku fana na loko u mbala xibelana khale a wu rhangisa xin'wana endzeni masiku lama loko u mbala xibelani mo xi tlhandleka ntsena a swa ha bohi ku i xi mbala endzeni i mbala xin'wana endzeni.

A ndzi ta katsa midlokakan'we swa mavalavala ya ngwenya kumbe ya yingwe leswaku yi komba leswaku ndza ha xixima vuhosi laha ndzi tshamaka kona na ndhavuko ya Xitsonga.

Vanhu a va ha ambali swiambalo swa ndhavuko nkarhi na nkarhi ku fana na khale hikokwalaho ka leswaku vanhu va hundzukile va lava ngopfu swilo va rhandza ngopfu swa masiku lama ku tlula swa ndhavuko wa wona na ku kala vutivi hileswaku ndhavuko wu na nkoka wa ambala swimbalo swa masiku lama ngopfu ku tlula swa ndhavuko wa vona.

A ndzi ta tlhandlekela ndzi vula leswaku swiambalo swa ndhavuko swi na nkoka ngopfu ku va swi ambariwa hikuva swi komba vu wena laha u humaka kona xikan'wekan'we na laha wa ha yaka kona evuton'wini.

Ina ndzi nga vula leswaku vavasati va tikiseliwa ku tlula vavanuna emindyangwini hikuva mitirho hinkwayo ya muti yi langutane na vavasati hi vona va faneleke va kukula va sweka va tiyisisa na leswaku swakudya swi va swi ri kona swa namadyambu.

Ku nga hlohloteriwa vana leswaku va mbala swiambalo swa ri swa ndhavuko masiku na masiku leswaku lava va ha taka vana na vona va ta kota ku hlohloteleka ku va va va ambala swiambalo swa ndhavuko va nga vi na nkingha na ku kombisa leswaku a va na problem kumbe nkingha ya leswaku swiambalo swa ndhavuko swa ambariwa.

Vukreste masiku lama a bya ha pfumeleli leswaku vanhu va phahla leswi onhaka leswaku ndhavuko yi nga ha yi emahlweni leswaku vanhu va nga ha phahli swin'wana swa nkingha yikulu leswi endlaka leswaku ndhavuko yi nga ha yi emahlweni.

Mitirho ya vavasati endyangwini ya kukula i ya ku sweka na ya ku rima masiku lama vanhu a va ha tirhi manguva lawa a va ha yi tirhisa.

Vakon'wana va masiku lama a va ha endli mihleketo kumbe ku hlamusela miehleketo na switori va hundzukile va masiku lawa ngopfu hikuva swa masiku lama swi tekile ndhawu nakona vana va masiku lama a va ha lavi mintsheketo kumbe switori swo huma eka vakon'wana a va ha va yingiseli hambi a vo swi lava.

Xitsonga loko ku nga ririmi ra ka hina a ndzi ta lava ku ri dyondza hikuva Xitsonga xi olovile xa twisiseka hi xihatla ku tlula marimi man'wana laha Afrika-Dzonga.

Ndzi ehleketa hikokwalaho ka leswaku emadorobeni ku hlanganahlanganile vanhu a va ha swi tivi na laha humaka kona na vumundzuku bya vona a va ha byi tivi doroba ra onha na swinene eka mindhavuko hinkwayo ku nga ri Xitsonga ntsena hikuva vanhu a va ha tivi lava humaka kona na ndhavuko a va landzeleli loko va za va fika emadorobeni.

Ndzi vona leswaku ku anakanya ka vona ku nga lulamanga hikuva Xitsonga loko no ti nyiketa nkarhi na ku xiximiwa ku xi yingisela ku xi dyondza swi olovile swinene Xitsonga xi olovile ku tlula marimi hinkwawo ya laha Afrika yi fana na xilungu hi ku ringanisela.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku munhu u fanele ku tirhisa ririmi ra yena siku na siku a mbala swiambalo swa ndhavuko wa yena siku na siku leswaku a nga rivali laha a humaka kona na laha a yaka kona. Ririmi ra wena ri ta tshama ri ri ra nkoka ku tlula marimi hinkwawo ya laha Afrika. Ririmi ra wena leri u nga mama u siveriwa ra manana ya wena hi rona ra nkoka ririmi ra manana hi rona ra nkoka ku tlula marimi hinkwawo.

Vantshwa va nga pfuneta ku hlayisa ndhavuko wa Xitsonga hi ku hlohlotelana loko va tshamile hi xijumbani va tlhela va swi haxa eka ti-social media ku hlohlotelana ku mbala swimbalo swa Xitsonga na ku yisa ndhavuko emahlweni.

Mintsheketo yi tlanga xiphemu xa ku tiva laha u humaka kona loko u karhi u kha u hlamuseriwa mintsheketo ya le ndzhaku ka khale ka va Shaka kwahalaya endla leswaku u tiva laha u yaka kona na leswaku swi tike njhani ku lulamisela ririmi ra Xitsonga kumbe ndhavuko leswaku u ta swi tiva leswaku wena u nga kota ku swi yisa emahlweni.

Ndzi ambala swiambalo swa ndhavuko yin'wani ehenhleni ka ya mina ku kombisa leswaku heritage rin'wana na rin'wana kumbe ndhavuko wun'wana na wun'wana yi na nkoka nakona leswi swi nga va tlhela swi aka vunghana kumbe ku xiximeka ka munhu un'wana na un'wana leswaku a titwa a amukelekile eka ndhawu yin'wana na yin'wana.

Vavanuna va nga ambala tisudi ta tinjhovo na na na na na na na na makhwaya va fambisana na na na va ri yini lexi lexa xa buruku ra ndzhemba kasi vavasati va nga mbala tirhoko leti nga khavisiwa hi miceka ya Vatsonga.

Maambalelo ya masiku lama ya vantshwa a ya ha ri wona ya khale nakona a va ha landzeleli xintu xa Matsonga kumbe ndhavuko yin'wana va ambala ngopfu ti-fashion ta masiku lama va rivala leswaku va huma kwini va ya kwini hi ndhavuko wa vona.

E-e ndzi vona swi nga ri swa nkoka kumbe swi nga ndzi dyondzisi nchumu hikuva munhu u fanele a tiva swa ndhavuko wa yena a hayi swa vanhu van'wana. Ku mbala swa ndhavuko wa wena swi nga hlohlotelana leswaku vana lava va ha taka va kota ku mbala kasi loko i mbala swa ndhavuko wun'wana va ta kopela sweswiya swa ndhavuko wun'wana va rivala swa wena leswaku wena u huma kwihi.

Vana va rhandza ku ambala xibelana eka ndhavuko ka swiambalo swa ndhavuko hikuva va kha va tsakisa hi loko ka xi jikajika kasi loko va ambala ka swimbalo swa swa manguva lawa swa fashion va rhandza swikepezana swimbalo swa vudlakutanyana swo koma swi nga fiki na le matsolweni.

E-e ndzi vona a nga ri ki kahle ku a tlhela a nghenela vukati loko a ta va a feriwile hi nuna hikuva swi nga ha nyadzhisa nuna wa yena na vana va yena a nga va siya va muti wa ka vona va nga ku zonda hikuva u nga xiximi ndzhuti wa vona na nuna wa wena.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga va nyikaka xona hileswaku vutomi byi ya emahlweni a byi yimeli munhu nakona xilo xi humelela hi xikongomelo xo karhi leswii vulaka leswaku hi ku ya emahlweni hi swona hayi ku titshikelela hi swa le ndzhaku hikuva loko u titshikelela hi swa le ndzhaku a wu nge pfuki u horile kasi xa nkoka i ku ya mahlweni hi vutomi bya wena.

Ina a ndzi ta swi endla ku n'wi seketela na leswaku a twa a nga ri yexe eka rihanyo ra yena tanihileswi swi vavaka ku hanya u ri wexe u nga ri na munhu loyi ku pfunaka.

Nkoka wa mavito ya swivongo eka ndhavuko wa mina wa Xitsonga hileswaku swi tsundzuxa munhu leswaku hi yena mani u huma kwini naswona u ya kwini.

Mavito ya xivongo ku nga ha va mavito ya vakokwana va wena va xivongo xa wena laha u humaka kona kumbe lava nga tswala va manana wa wena va va papa wena swi na nkoka ku swi tiva leswaku u huma kwini nakona u ya kwini loko swi suka kwalano na leswaku na loko vana va wena va ta tswariwa u kota ku hlamuseriwa leswaku xivongo lexi xi ta xi kha xi huma hi kwini hayi ku huma empfhukeni.

A ndzi ta vula leswaku mavito ya swivongo i ya nkoka swinene tanihileswi swi endlaka leswaku munhu a tiva laha a humaka kona a tiva vakokwana va yena va le ndzhaku a tiva vanhu lava nga na bebuleni lava mhani na vapapa a tiva leswaku u ya kwini nakona xivongo xi nga ha ndlandlamuka xi ya kwini tanihileswi nga na nkoka na ku phahliwa vanhu loko va phahla va fanele va phahla vakokwana va vona.

Ndzi nga n'wi hlamusela hi ndlela yo olova ndzi nga n'wi hlamusela leswaku kumbe ndzi n'wi hlamusela hi ku n'wi vutisa leswaku wena xivongo xa wena i mani xana nakona vakokwana wa wena i va mani.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku vukreste i ku nghena kereke kumbe ku ya ekerekeni u ku tinyiketela eka ku khongela Xikwembu leswaku xi ku pfuna.

Ku ya hi vutivi bya mina vukreste byi nghenisiwile hi ma-Europeans or ti-English man laha a va a va hlohlotelo leswaku ku va na kurhula etikweni ra Afrika leswaku vanhu va hunguta no lwa na ku dlayana.

Ina ku nga va ku ri swona tanihileswi khale ka khaleni vuhlonga a ku ri tindlela to endla mali eka vamapurasi van'wana mabuni man'wani ma khale se ndzi nga vula leswaku va nga va va ri right va nga va va ri wrong hikuva ndlela ya vukreste hi yona leyi endlaka leswaku vanhu va tshama va ri disciplined kumbe ku landzelela swilaveko swa vona hi ndlela leyi nga fanela ku nga ri ku dlayana.

vuhlalu a byi hluphi ku byi rhunga lexi wena u faneleke ku xi endla loko u kuma nayiti na njara urhunga kahle u endla u tiyisisa leswaku njara ya wena na nayiti ya wena swi lehile kahle leswaku xi nga koti ku swi khunguvanyisiwile kumbe swi ku tlhavile

Vavanuna eka ndhavuko wa Xitsonga va nga ha ambala tinjhovo swiqathula leswi nga rhungiwa hi mathayere ku kombisa vununa bya vona leswaku byi tiyile.

Swiambalo leswi ambariwaka hi vavasati ku ya hi ndhavuko ya Xitsonga wa Vatsonga ku nga ha va swibelani miceka vuhlalu maduku kombisa ndhavuko ya Vatsonga.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya vuxaka byo fana na gospel tanihiloko gospel yi tlakusaka moya wa mina loko ndzi kwatile kumbe ndzi khunguvanyisekile ndzi yi rhandza swinene.

leyi ndzi yi kumaka eka tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga kumbe wa Vatsonga ndzi dyondza leswaku ndzi fanele ku xixima vamakwerhu leswaku ndzi yisa ndhavuko wa Vatsonga va nga tanihi ku xiximeka hayi ku delelana ndzi tlhela ndzi dyondza leswaku ndzi fanele ku dyondzisa van'wana ndhavuko ya Xitsonga leswaku yi ya emahlweni hi hluvuka.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i ku sweka ku kula ku phamela vana swakudya ni ku va hlambisa u karhi u hlayisa na vavanuna na n'wanuna wa wena u n'wi hlantswela u n'wi phamela u n'wi a yimela hinkwaswo leswi.

Mintirho leyi tirhisiwaka hi vavanuna emindyangwini ya ku ka mati ku phamela swakudya tihonci kumbe swiharhi swin'wana kumbe timbyana ku ya hi leswi swi nga fuyiwa na ku tlhela u tirhela ndyangu wa wena u va xavela swakudya kumbe u va hlayisa.

Ina ndza swi kota ku hlaya xivongo xa ndyangu wa ka hina ndzi dyondzisile hahani ha ha ni ndzisani ya papa wa mina va ndzi dyondzisile ku xiphata hi ku kongoma ku ya hi rhavi ra vakokwana wa ka hina.

Swiambalo leswi swa ndhavuko leswi a ndzi ta swi xavela vana va mina va xinuna n'waxisati wa mufana a ndzi ta n'wi xavela tinjhovo macayicayi leswaku a ta kota ku mbala tona a ri a kombisa ndhavuko wa Vatsonga kasi wa xinhwanana a ndzi ta n'wi xavela minceka xibelani na vuhlalu ku bombisa Vutsonga byakwe.

Ku na ku hambana ka vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko ku fana na mucato na vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko ku fana na mucato byi kombisa ku bombisa ndhavuko wa Vatsonga kasi vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko byi hlohlotela va le hansi leswaku va va sirhelela eka swo karhi loko va ri karhi va phahla.

Makoti wa Muzulu a ndzi ta n'wi tsundzuxa kumbe ku n'wi byela hi ta macinelo ya Xitsonga ya xibelana macinelo lama xibelana a ma kohli kumbe ku tika munhu a ngo ho cinisa xisuti xa yena a cinisa xisuti xa yena a cina a ka rhi a sekela a kha a jikajika a tlhekutu tlhekuta leswaku xibelani xi kota ku cina hi mukhuva wolowo ntsena.

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka swinene i Thomas Chauke leswi endlaka leswaku ndzi yi rhandza swinene yi endla leswaku ndhavuko wa ka hina wa Vatsonga wu ndlandlamuka wu ya emahlweni hikuva yi ambala swimbalo swa ndhavuko ku nga tinjhovo.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra Vatsonga i ku va va tiyisisa leswaku ndhavuko wa Vatsonga wu ya emahlweni hi ku yimbelela kumbe ku phata vu khale bya Vutsonga.

Mincino ya ndhavuko wa Vatsonga lowu ndzi wu rhandzaka naswona ndzi twaka wu ndzi wu ta endla leswaku ndzi ti nyungubyisa i makhwaya na swibelani makhwaya macinelo ya vavanuna vakhale va lava va ambaleke madzovo ya swiharhi ku kombisa leswaku vukhale bya ha ri kona kasi na macinelo ya Xitsonga ya xibelani ya ya bumabumela Vutsonga bya hina hi ku byi nyungubyisa.

Xiyimbeleri lexi ni xi tsakelaka swinene xa ndhavuko wa Vatsonga i Thomas Chauke tanihileswi xi ambalaka kumbe ku tiyisisa leswaku xi ambala swilo swa ndhavuko wa vatsonga ku nga ku nga tinjhovo na minceka na maphaxani ku kombisa vukhale bya Vatsonga.